Ngokolwazi lwam iinkokheli zemveli ezinjengeenkosi iinduna amadoda amakhulu zisebenzisa iindlela ezithile ezi zakudala nezixhaswa ngumoya nobudlelwane ekuthatheni izigqibo ezichaphazela uluntu. Imbizo indibano yoluntu, babizelwa amalungu oluntu kwindawo ethile njengentlombe okanye egumbini lendibano ukuze bonke baphulaphuli baxoxe baze bathethe amazwi abo. Uthethwano, iingxoxompikiswano izigqibo zithathwa emva kokuba wonke umntu ufuna ukuthetha afumane ithuba kuxoxwe de kufikelelwe kwisivumelwano.

Kwakusebusika umgidi wawusekufutshane nasehlathini konke kwakukuhle kuqala abantu bexhentsa bethetha besitya besenza imidlalo kwakukho nesingxi somculo neentombi zicula emva koko ngethuba amadoda eqala ukuxhentsa kwakuqala ukuna futhi imvula enkulu ngeengozi kwada kwavakala umbane onamandla wabetha kufutshane nomzi. Wonke umntu woyika abanye bawiswa ngumhlaba omanzi, ezinye iindawo zatshintshwa ngumfula wombane, yathi gqi into ethusayo ngethamsanqa akukho bani owonzakelayo kakhulu. Kodwa yayiyinto eyothusayo kuba sonke sesiphakathi kwendlu encinci sifihlekile simamele umbane kunye nemvula ingathi iyakrazuka umhlaba. Ndafunda ukuba umgidi ngumgidi kodwa indalo nayo ineendaba zayo.

Xa abazalanayo umzekelo umntwana noyise okanye abantakwabo nodade okanye oomzalayo abasondeleleyo babelane ngesondo oku kuthathwa njengenyala into engcolileyo nephula umthetho wesizwe kunye nomveli nqangi. Kukho iziphumo ezingena kulunganga ezifana nokumitha komntwana, ukugula okanye iintsikelelo zosapho ukuphela. Amasiko ukuhlamba inyala, amanye amasiko axhomekeke kwisithili aquka oku kulandelayo, ukuya kwizinyanya amadlozi abadala babizela uhlanga umbutho wosapho kwaye kubanjwa umcimbi wokungxolisa besithi siyangxolisa siyabuyisana ukuxhela inkomo, igusha okanye ihlelwa kuxhelwa imfuyo igazi layo.

Abantu amanyeneyo abantu baselokishini baziwa ngokubambisana xa kukho umngcwabo, umgidi okanye iingxaki abantu bayadibana balungise bancedisane umoya wokwenene wobuntu uyabonakala umntu ngumntu ngabantu. Baphila ngamahlanya, intsini kunye nemibongo. Uyakubona abantu behleka kwizitrato bethetha ngezopolitiko, kwezemidlalo okanye nje bekhwaza amagama ahlekisayo komnye nomnye. Nangona kukho ubunzima abantu baselokishini bayakwazi ukuzenzela izinto, bayakha izindlu zabo ngezinto ezikhoyo bafumana imali ngezinto ezincinci ukuthengisa, ukucoca, izicathulo, ukupeyinta, ukuxhoma iimpahla.

Okona kutya kwesiNtu endikuthandayo ngumngqusho, isizathu sokuba ndiwuthande umngqusho uyahluthisa, uthambile, ulula kodwa unencasa enkulu uhlala ukhona imigqibelo, kumgidi okanye kumngcwabo kwaye ukhumbuza abantu abangaphakathi ekhaya. Ndiyawuthanda kuba uphakamisa umoya wobunye nokwabelana phakathi kosapho nabamelwane.

Bantwana bam, bantwana bam ndifuna ukunikhumbuza ukuba uThixo umdali wethu wasisidala sinemizi yethu, iilali zethu, amagama ethu kunye nenkcubeko yethu. UThixo akazange athi sishiyeke singazi okuba siphuma phi. Ezinye izinto zesiNtu ezifana nokuhlonipha abadala, ukubambisana, ukugcina ubunye kunye nemisebenzi yokuxolelana zibonisa ubuntu noxolo yaye nazo zivela kumdali. Yinto entle ukufunda nokwazi imbali yosapho lwakho, amagama enu nokuba kwakutheni ukuze abantwana besizukulwana bafike apha. Yinto entle ukwazi ukuthetha ulwimi lwakho, ukwazi amasiko akho kunye nokuthanda abantu bakho.

Eli lisiko lolwaluko, lixabiseke kakhulu kodwa impilo yabakhwetha ibaluleke nangaphezulu. Isiko lolwaluko sesinye sezona zinto zibalulekileyo kwinkcubeko kuba luphuhlisa ikwekwe ibe yindoda, lifundise imbeko, ubuhlanga nokuziphatha. Kodwa kwiminyaka edlulileyo kuye kwabakho ukonzakala okukhulu ukufa kwabakhwetha kunye nokuhlukunyezwa ngenxa yokungahoywa kwemithetho yokhuseleko. Umgaqosiseko waseMzantsi Afrika ngo-nineteen ninety-six uthi wonke umntu unelungelo lokuphila, ukufumana unyango nokukhuselwa, lilonke inkcubeko phezulu kunezilungelo. UMthetho waBantwana two thousand and five nawo wakha indlela yokwenza isiko lokhuseleko ukubhalisa indawo ukuqinisekisa ukuba bangaphakathi kweminyaka ethile.